Ukusetyenziswa koonomathotholo beintanethi phakathi kwabantu abatsha ngokwenene ngumcelimngeni kwizikhululo zikanomathotholo eziqhelekileyo. Ngokwamkela ukuguqulwa kwedijithali, ukudala umxholo oyingqayizivele kunye nokuzibandakanya noluntu lwasekuhlaleni, izikhululo zikanomathotholo zeendawo zinokugcina ukufaneleka kwazo kwaye zitsale abaphulaphuli abatsha nangona bejongene nokutshintshwa imikhwa yokusetyenziswa kanomathotholo.

Ukuba abemi boMzantsi Afrika bebenokufikelela kwiWi-Fi yasimahla, ibiya kuzisa iinguqu ezibalulekileyo kwiinkalo ezahlukeneyo zoluntu. Ukubonelela ngeWi-Fi yasimahla kubo bonke abemi boMzantsi Afrika kuya kuba nefuthe elikhulu kuqoqosho lwelizwe, imfundo, ukhathalelo lwempilo kunye nophuhliso lwentlalo. Ngelixa kukho imingeni efuneka isonjululwe, iingenelo ezinokubakho zokwanda kokubandakanywa kwedijithali ukudala nemisebenzi.

Ukwenza ukuba iidatha zifikeleleke kuye wonke umntu waseMzantsi Afrika kufuna indlela eneenkalo ezininzi. Ukuphucula i-digital infrastructure linyathelo elibalukelileyo njengoko liya kwenza ukuba ufikelelo kwi-intanethi ngokubanzi ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Oku kunokufezekiswa ngamaphulo afana nothungelwano leWi-Fi kawonkewonke.

Ukubonelela ngofikelelo lweWi-Fi kawonkewonke simahla kwiibhasi neeteksi kunokuba neemeko ezintle nezimbi. Ukufikelela kwiWi-Fi kwiibhasi kunye neeteksi kunokuba yinto efanelekileyo ukuba iphunyezwe ngononophelo nangokuqwalasela ukhuseleko kunye neenxalabo zokhuseleko. Ngokunciphisa le mingcipheko abaqhubi bezothutho banokunikezela ngenkonzo exabisekileyo ephucula amava abakhweli ngaxeshanye.

Ukubeka esweni kunye nempendulo yezehlo. Okokuqala, ukubeka iliso ngexesha lokwenyani, sebenzisa iliso lokwenyani lokubona iziganeko zokhuseleko. Okwesibini, isicwangciso sokuphendula ngesihlo. Misela isicwangciso sokuphendula ngesehlo ukuphendula ngokufanelekileyo kwizehlo zokhuseleko. Okwesithathu, uphicotho oluqhelekileyo lokhuseleko. Yenza uphicotho lokhuseleko rhoqo ukuze kuchongwe ubuthathaka.

Izinto ezilula malunga neWi-Fi yasimahla esikolweni, ukufunda kuyonwabisa ngakumbi ngeWi-Fi. Sinokusebenzisa iitafile okanye ke ii-tablets ngolwasemzini, ii-laptops okanye izixhobo zethu ukufunda izinto ezintsha, senze izifundo zisebenziselane ngakumbi kwaye zinike umdla. Uphando lulula. Xa sisebenzisa kwiiprojekthi sinokujonga ngokukhawuleza ulwazi kwi-intanethi, kusigcina ixesha kwaye kusinceda sifumane imithombo enokuthenjwa.

Njengenkokheli yoluntu ndiyakholelwa ukuba ukubonelela ngeWi-Fi yasimahla kwizikhululo zikaloliwe kunokuba nezibonelelo ezininzi kuluntu lwethu. Nasi isizathu, izibonelelo kubakhweli okukuqala, ukonyuka kwemveliso. NgeWi-Fi yasimahla abakhweli banokulisebenzisa kakuhle ixesha labo lokuhamba befumana umsebenzi, ii-imeyile okanye imisebenzi yeintanethi kwaye bajonge ukuba bahambe baphelela phi kumsebenzi wayizolo.